Ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di bo kgakala jwa di-kilometer-a di kanna five, mme di fitlhelwa bonolo le fa go ntse go le jalo ditirelo tsa tshoganyetso tse di jaaka ambulance le ditima molelo di thata go bonwa.

Lelapa le baagi ba na le seabe se se botlhokwa mo go tlhameleng ga tlhokomelo e e tlhamaletseng. Tlhokomelo ya matlole le tlhokomelo ya maikutlo, mme selekanyo sa tlhokomelo eo e neelwang ka sona se ka farologanya go ya ka setso go ikagile ka ditlhokego tsa bagodi.

Go ruta barutabana go ruta bana ka phepo le go rotloetsa go ja dijo tse di itekanetseng. Mananeo a phepo kwa dikolong a thusa go fepa bana ka dijalo a ba a thusa go ithuta go nna le go bolawa ke tlala.

Tiriso ya ditlhare tsa setso go alafa botlhoko e dira fela jaaka melemo ya segompieno, ka bontsi jwa melemo e tswa mo ditlhareng, mme ditumelo tsa setso ga dina tlhotlhetso mo bokgoning jwa ditlhare go fodisa.

TB e bakwa ke bacteria ya micro bacterium tuberculosis mme e ka anama ka mowa fa batho ba nang le yona TB ba gotlhola, ba ethimola kgotsa ba bua o ka dira diteko tsa TB go itse seemo sa gago le gore kalafi e teng.

E ka ba ka mabaka a matshwenyego a boleng jwa dijo, go lemogwa a gwa kgobo mo setšhabeng kgotsa ka ntlha ya mabaka a a tshwanang le kgatelelo ya balekane.

Gongwe e ka tswa e le ka ntlha ya go tlhoka mo botsogong jwa tlhaloganyo, le gore ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo di ka tswa di ne di diretswe batho ba ba naleng ditshiamelo, mme bahumanegi ba sa tswa go ithuta go ikaga ka ba bangwe go bona tshegetso ka jalo puso ga e tshwenye ka go thapa baitsenape.

Puso kgotsa batho ba tshwanetse gotla ka ditsamaiso tsa di aterese. Go katisa batho ka ditsela la tsa mafelo a a rileng a abetsweng, mme go tshwanetse go nna le matshwao a lefatshe go thusa go tsamaya.

Ke akanya gore go pitlagana thata go fokotsa maemo a tlhokomelo ya boitekanelo le pabalesego. Badiri ba tlhokomelo ya boitekanelo batla bo bana le tiro e ntsi go feta e ba ka kgonang go e dira, mo go felelang ka diphoso tse dintsi tse di ka bakang loso mo maemong a mangwe.

Go botlhokwa thata ka gonne batho ba le bantsi ba ba mo o khumanegong, ga ba kgone go duelela dipalangwa go ya kwa mafelong a tlhokomelo ya kalafi, go bona thuso mme gantsi mekhukhu ke lefelo le bakang malwetsi a mantsi.

Matshwao a ka akaretsa mme e seng fela go ikgogela morago mo setšhabeng. Go nna o tshwenyegile thata mo maikutlong, go fetoga ga boitshwaro kgotsa go fetoga fetoga ga maikutlo.

Ditlhatlhobo tsa ka metlha di ka thusa go rebolola diphetogo mo mmeleng tse di ka bakang malwetsi ano, kgotsa go tshwara malwetse ano go sa le gale go tokafatsa kgonagalo ya go tshela ka nako ya kalafi. Di papatso tsa ka metlha ka thelebišene le ka metswedi ya dikgang di ka dira gore batho ba lemoge thata.

Go tlhoka go fepiwa kwa sekolong go dirile gore ke lemoge ka fa maiteko ano a leng ka gona, segolo bogolo mo baneng ba ba tswang kwa magaeng a humanegileng go bona dijo. Seno se dirile gore ke nne le kutlwelo botlhoko mo mathateng a ba bangwe le go tlhotlheletsa go ipakanyetsa, ga me go thusa fa nka kgonang teng.

Ke akanya gore ba kgaratlha thata ke go fitlhela dilo tse batho ba ba senang bogole ba nang le tsone. Ka sekae go fitlhelela dikago tse di tlhokang go kgona go tsena mo ditulong tsa dikoloi. Dibuka tse dingwe tse di ranotsweng ka mokwalo wa difofu, thuto e nnye kgotsa e seyong puo ya diatla, ya batho ba ba kgonang go bua gore ba kgone go bua le batho ba ba sa utlwileng mo ditsebeng.

Ke akanya gore ditsamaiso tsa go naya batho maduo di tshwanetse go tsenya tirisong mo ditheong tsa tlhokomelo ya kalafi, tsona tse di tlhokomelang dilo tse di botlhokwa gore di kgone go sekaseka le go tlhaola batho go ya ka matshwao a bone a botlhokwa.

Go farologana ka tsela ya gore batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba poraefete ba duelwa go feta go tlamela ka tirelo e ntle, mme ba rwala maikarabelo fa ba sa dire jalo. Fa mo mafelong a setšhaba o bona tirelo e ba ka e nayang, e ka tswa e gaisang kgotsa e e maswe go gaisa.

Ikatise ka metlha, ja dijo tse di itekanetseng, nna le botsalano jo bo itekanetseng, ikatise ka go hema le go tila bojalwa le caffeine.

Motho ga a kgone go itlhabolola kankere. Le fa go ntse jalo, fa o sa ikutlwe sentle o ka buisana le ngaka, e e tla dirang diteko go bona gore a o na le kankere kgotsa jang. Le go go kaela ka thulaganyo ya kalafi ka tshwanelo.

Tshireletso e gabedi e botlhokwa mo go tileng boimana jo bo sa batlegeng le malwetsi, mme thuto e botlhokwa mo go netefatseng gore batho ba tsaya ditshwetso tse di naleng kitso. Le fa go ntse jalo ka dinako tse dingwe go tlhoka kitso ga batho bangwe go santse go le kgwetlho

Nnyaa ke akanya gore lebaka la gore motho o dumela gore o phepafaditse ke lesego le le maswe, o itshwara jaaka lone mme ka jalo dilo tse di molemo di a diragala. Go seng jalo dilo tse ga di bereke go tlosa madimabe.